Ngingacabanga izingozi ezingenzeka nje. Njenganoma iyiphi inqubo, ukusoka kunezingozi, okuhlanganisa ubuhlungu, ukopha kanye nokutheleleka. Ngicabanga ukusoka indodana yami. Njengomzali, ngidinga ukuthatha isinqumo egameni le ndodana yami. Ngilinganise imiphumela yesikhathi eside. Futhi ngixoxe ngayo nomhlinzeki wezempilo, ngibuze mayelana nezinzuzo zezokwelapha nezingozi. Udokotela anganginikeza ucwaningo lwakamuva nemihlahlandlela yezokwelapha.

Abazali abasebasha ikakhulukazi ama-teenager, bavame ukubhekana nezinselele eziningana zezimali lapho bekhulisa izingane. Banezindleko ezifana namanabukeni, ifomula, kanye nezimpahla zengane. Lezi yizindleko eziqhubekayo ezingabiza futhi. Izindlu nezinsiza, abazali abaningi abasebasha bakuthola kunzima ukukhokhela izindlu, ugesi kanye nezikweletu, zamanzi. Babuye futhi bangakwazi ukuthola imali yokuthi bahambise ingane kudokotela, uma kwenzeka ingane igula.

Umzala wami angathatha izinyathelo zokuphepha ezimbalwa ukuze anciphise ingozi yokuthola isifo sofuba phecelezi i-TB, ezindaweni ezigcwele umphakathi. Okokuqala nje, kumele umzala aziphathe kahle futhi agqoke imaskhi. Kufanele ikakhulukazi ezindaweni ezinobungozi kakhulu, njengezibhedlela, noma izithuthi zomphakathi eziminyene. Kufanele amboze ukukhwehlela nokuthimula, asebenzise ithishu noma indololwane ukuvimbela ukusabalala kwegciwane. Kufanele ageze izandla njalo, amagciwane e-TB angahlala phezu kwendawo. Ngakho, ukugeza izandla njalo kuzomsiza.

Ukweseka umuntu okhubazekile ngokwengqondo nangokomzwelo, kudinga ukuqonda izidingo zakhe. Ngoba abanye abantu bangase badinge izinto ezisizayo, ulimi olulula noma ezinye izindlela zokuxhumana. Bangase babhekane nokuhlukaniswa nomphakathi, ukukhathazeka noma ukukhungatheka futhi badinge izikhuthazo. Abanye bangase badinge usizo ngemisebenzi yansukuzonke. Kuyilapho abanye bangase bazuze esiqondisweni kunosizo oluqondile. Umndeni, othisha, abelaphi, nabangani, bonke, baneqhaza enhlalakahleni yabo.

Imikhankaso yezempilo yabesilisa ibalulekile ekuqwashiseni nasekugqugquzeleni ukungenelela kusenesikhathi ezindabeni ezehlukene zezempilo ezithinta ngendlela efanele amadoda. Njengesifo senhliziyo, umdlavuza wendlala yesinye, kanye nezinselelo zempilo yengqondo. Amadoda amaningi avame ukulibala ukuthola usizo lwezokwelapha, ngenxa yokucwaswa, imikhuba yamasiko, noma ukuntula ulwazi. Okwenza le mikhankaso ibaluleke kakhulu ekukhuthazeni, ekunakekelwa kwezempilo okusebenzayo.

Imitholampilo idlala indima ebalulekile ekubhekaneni nodlame olusekelwe kubulili, phecelezi i-GBV. Kodwa ezimweni eziningi awenzi okwanele ngenxa yezinselelo ezimbalwa ze system. Nakuba ezinye izikhungo zokunakekelwa kwempilo zenze inqubekela phambili ekuboneni nasekuphenduleni i-GBV, izithiyo eziningi zisekhona. Okuhlanganisa ukuqeqeshwa okulinganiselwe, izinsiza ezinganele, ukucwaswa, kanye nokuntuleka kwezinhlelo zokweseka ezididiyelwe.

Njengomakhosi oklama isakhiwo esinesihlalo esinamasondo kanye nelempu, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi indawo iyafinyeleleka, iphephile futhi inethezekile kubantu abanezinselele zokuhamba. Ekuklameni Ibhilidi elinesihlalo esinamasondo kanye nerempu yokungena, ukugxila kwami kuzoba ekudaleni indawo engenazithiyo. Lapho bonke abantu bangakhathaliseki ukuthi bamba kanjani, bazizwe bamukelekile futhi bekwazi ukuzulazula endaweni kalula nangokuphepha.

Njengomsebenzi wezempilo othuthukisa uhlelo lokufundisa iziguli ukuze kukhuthazwe ukubambelela emithini yokulwa ne-TB. Umgomo wokuqinisekisa ukuthi, iziguli zikuqonda ngokugcwele ukubaluleka kokuqeda uhlobo lwazo lokwelapha, ukuze kuvinjelwe ukungazweli emishanguzweni. Nokuqinisekiswa ukululama kwazo. Izingxenye ezibalulekile zohlelo kufanele zicace, zibandakanyeke futhi zibe bucayi ngokwesiko. Ukuze ukuze kubhekwane nezithiyo zokubambelela futhi zikhuthaze iziguli ukuba zilandele ukwelashwa kwazo okunqunyiwe.

Kubalulekile ukuthi omama abasha bathole imfundo ngoba, izinsana zinezidingo ezithile zokudla okunomsoco, ukuze zikhule, futhi zikhule ngendlela efanele. Ukuncelisa ibele kuphela kunconywa ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zokuphila ngoba, ubisi lwebele lunikeza ibhalansi efanele yemisoco. Amasosha omzimba namandla adingekayo ekukhuleni okunempilo. Ukufundisa omama ngokubaluleka kokuncelisa kusiza ukuqinisekisa ukuthi, izingane zithola isiqalo esihle ekuphileni.

Izikole zidlala indima ebalulekile ekufundiseni abafundi ngokuhlela umndeni, ukuya ocansini oluphephile, nezinto zokuvimbela inzalo. Njengoba zinikeza ithuba lokufinyelela abantu abasha ngesikhathi sokukhula kwempilo yabo. Ukuhlinzeka ngemfundo yocansi enembayo, ukuvumelana neminyaka yobudala, kanye nephelele, kubalulekile ekunikezeni abafundi amandla okwenza izinqumo ezinolwazi. Mayelana nempilo yabo yezocansi kanye nokuphila kahle.